Ke nahana hore ha dijalo tsa hao ke se di le maemong a matle polasing ya hao, seo o ka se etsang ke ho rekisa mmarakeng mmoho le ho dumella baahi hore ba tle ho reka le wena. Sena se ka o thusa hore o thuse bahahi hore o etse tjhelete, disente tsa hore o phele o le motho. Le hore baahi ba ske ba tloha moo ba dulang teng ho ya mmarakeng, empa ba pela mmaraka, ba ka kgona hore ba reke mmarakeng moo.

Dintho di ngata tseo ke ka di etsang. Ha ke na le mahe a mangatangata. Ntho ya pele ke ho rekisa mahe mmarakeng. Hona ke ka ho etsa hore baahi ba motse ba reke mabenkeleng ao, ekaba mabenkeleng a manyenyane kapa a maholo. E nngwe ya dintho tseo ke ka di etsang ke ho iketsetsa mmaraka wa beke le beke. Moo baahi bohle ba ka tlang ba itlo reka mahe. Ke ka sebedisa mahe ho etsa dihlahiswa tse ding, e leng dikuku di-muffin-e jwalo jwalo. Ke ka fana ka mahe a sa sebediswang, mona ke ka fa batho ba hlokang hore ba kgone ho ja.

Ho dula toropong ha o bolele hore o tlamehile o lahle dikgomo hoba dikgomo ke ntho e boleng bo hodimo. Sa pele seo nna nka se etsang ke ho thola modisa, yena o tla nthusa ho hlokomela dikgomo tsa ka ha ke ntse ke le toropong, ena e tla nthusa hore dikgomo tsa ka di bolokehe. Ke ka sebedisa dikgomo tseo ho fumana tjhelete. Selemo le selemo Ke ka ya fantising ho ya rekisa dikgomo kapa ka rekisa lebese motsaneng wa heso. Ke ka etela polasi ha ngata ngata ha ke le toropong, ke tla leka ka hohle hore ke etele polasing ha nngwe kapa habedi kgweding.

Menyetla e mengata ho tshwaseng ditlhapi eo moo o ka hodimo dimo ke ho rekisa. Ke nahana hore ho rekisa ke e nngwe ya ditsela tseo motho a ka e atolosang ka yona. Ka ho etsa disentenyana tsa ho iphedisa. Ka hoo, ho tshwasa dihlaping oo ho ka thusa batho hore ba ithekisetse, ba etse lekeno, e leng hore e tla ba thusa ho ba batho ba hantle kamoso.

Nna jwalo ka e mong a sebetsang mmusong, ke tlo hlalosetsa ka dintlha tse hlokehelang ho kenella. Ntho ya pele o e hlokang ke lengolo la kgwebo. O hloka ID ya South Africa ya Afrika Borwa. Morwalo wa kgwebo o hlakileng, bopaki ba mobu kapa konteraka ya ho sebedisa mobu, bopaki ba hore o se o ntse o sebetsa temo kapa o na le thahasello e kgolo. Account-e ya bank-a e sebetsang ka lebitso la kgwebo ya kapa ya motho e mong eo o tlo sebetsang le yena.

Ke nahana hore temo e neng nkuwa e le mosebetsi wa banna. Mehleng ya kgale basadi ba ne ba sa nkwe e le batsamaisi ba dipolasi. Setso sona se ne se thibela basadi ho rua mobu kapa ho ba le ditokelo tsa mobu. Basadi ba bangata ba ne ba sena tokelo ya mobu e leng title deed ka senyesemane. Basadi ba bangata ba ne ba se na monyetla wa ho fihlella mekoloto, ba behang pelo ya bona ho sona ba ne ba se na tshireletso ya setjhaba. Setjhaba se ne se tshehetsa batho ba bo ntate fela.

Ho reka ditholwana tse makolokoting ho thusa ho boloka ditholwana tseo di nke nako e telele. O ka fumana hore o tlo kgona ho di sebedisa ka mora nako e telele eo wena o batlang ho e sebedisa ka yona.

Ho boima haholo ho qala temo ho sena lekeno, empa dintho di ngata tseo ka di etsang. Nna ke ka qala ka temo ya ho etsa temo ya bohareng. Ke ka ifumanela feela sebaka kapa se senyane kapa sa mobu se se kae se ke ka se sebedisang kapa ka sebedisa mobu wa lelapa. Ke ka kopa hape ditshireletso tsa ditjhelete ho mmuso. Ke ka etsa kopo ya mobu ho Lefapha la Ntshetsopele ya Mahae le Temo. E nngwe ke ka e etsang ke ho kopa tjhelete ka kapa thuso ho mekgatlo ya mmuso e thusang batjha ba na leng meralo ya dikgwebo.

Ena ke potso e bobebe ebile e monate haholo. Mofuta wa moroho wa pele ke ka qalang ka ona, ke sepinatjhe lebaka la ka ke hobane sepinatjhe se hola ka pele. Mme tlhokomelo ya teng e bobebe. Ka kgutla ka jala anyanese, anyanese e na le bophelo bo bolelele mme e sebediswa haholo malapeng, ka nka jala hape tamati e haholo ho batho. E sebediswa dijong tse ngata ka nka jala hape carrot, e na le bophelo carrot kapo dihwete e na le bophelo bo bo lelele, e hula mobu o bobebe.

Nka qala ke hlalosetsa ngwana hore greenhouse gases ke mefuta ya moya o kang carbon dioxide, methane ka kgutla ka mo hlalosetsa hore carbon dioxide ke moya o tswang ha re tjhesa mashala. Methane o tswa ha diphoofolo tse kang dikgomo di hema, kapa di ntsha mosi. Mosi ona o dula moyeng mme o thibela mofuthu wa letsatsi ho tswa lefatsheng jwalo ka kobo e tshwarang motjheso. Sena se etsa hore lefatshe le futhumale hona ke hona ho bitswang climate change kapa phetoho ya maemo a lehodimo. Ke kgutle, ke bolelle ngwana hore di-greenhouse gases ke tsona tse re senyetsang ntho e re ka e bitsang, ozone layer. E dulang hodimo e thibelang letsatsi hore di ske la tjhesa kapa la lematsa letlalo la batho, kapa tsona diphoofolo.

Ho ya ka nna ke nahana hore ee, batho ba Afrika Borwa ba fuwa menyetla e lekaneng ya hore le bona ebe rapolasi. Lebaka ke hobane batho ba Afrika Borwa kapa nkare Afrika Borwa mona, ho na le tsela tse ngata tsa ho fumana tjhelete le hao o sa tswe lelapeng le nang le tjhelete. Empa feela baahi ba Afrika Borwa ha ba sebedise menyetla eo nkare ba botswa ho latela melao le melawana e beuweng hore tjhelete eo e fumanwe. Mohlala, ke ho youth development ke e nngwe ya tsela ya hore batjha ba matsatsing ana ba thole tjhelete ha ba na le ho hong e ba o nahanneng. Empa o hloka hore o etse moralo wa leqheka leo, o tlo le sebedisa hore o fumane tjhelete eo.

Ee, ke na le pono AI kapa yona Artificial Intelligent e ka sebediswa temong ka hore e thuse borapolasi hore ba ka etsa eng ka nako e feng le hore ba ka etsa jwang. Re nne re kgutle, re hopole hore AI e etseditswe ho thusa, eseng ho tlosa batho, e etseditswe hore e thuse batho hore ba kgone ho fihlella ditabatabelo tsa bona.

Ha dijalo tsa motho di qala ho hola, ke nako eo ya bohlokwa haholo. Hobaneng ho bolela hore nako ya kotulo se le teng. Ka hoo o tlameha hore o tle ka masene o ka sebedisang. Ntho ya pele, o ka etsang ke ho hlokomela mobu wa hao, tlhokomelo ya mobu le metsi. Mona ke bolela hore o nosetse o lokela ho nosetsa ka tsela e loketseng. O ska nosetsa metsi a mangata kapa a manyenyane e nngwe o ka etsang ke taolo ya diboko le mafu. Mona ke ha o sheba dimela tsa hao nako le nako o kgutlela ho tsona, o di sheba hore na di ntse di phetse hantle, di tshela manyolo, ha ho na le ha ho hlokahala manyolo jwalo jwalo. Eo nka e etsang ke ho hlahloba dijalo ka mehla, ho bona hore na ha ho na matshwao a mafu kapa diboko, ekaba maphele kapo dikokonyana.